Ngaba nomuzwa wokuthula. Ukuzola kwemvelo kuthulisa ingqondo futhi kuthobise umphefumulo. Ubuhle bendawo bukhuthaza umuzwa ngokumangala nokwazisa. Ukuba semvelweni kukhuthaza umuzwa wokuxhumana nomhlaba kanye nokubonga ngobuhle bawo. Imizwa engaba nawo, umuzwa wokuzola. Indawo ezolile ingathuthukisa ingqondo futhi inciphise ukukhathazeka, ube nogqozi. Ubuhle bemvelo bungakhuthaza ubuhlakani futhi buvuse imibono emisha. Ukuba semvelweni kungakhuthaza umuzwa wokuxhumana nomhlaba kanye nesigqi sawo. Ukuba semvelweni kungaba nomthelela omkhulu emhlakahleni yomuntu ezingokomzwelo nangokwengqondo, kukhuthaze imizwa yokuthula, ukuzola nokuxhumana.

Ngezwa engathi ngiyabandakanyeka. Indaba yangidonsa, ngaba nokunaka, futhi yangitsala, ngaba sohambeni lwabalingiswa. Ngezwa uzwelo nenjabulo, noma ukudabuka eduze kwabalingiswa. Yanginikeza ukuphunyuka kwesikhashana kokungokoqobo, okukuvumela ukuba uphumule futhi ukhululeke. Ngezwa ngikhuthazeka, ngiba nemibono emisha, ngase ngijabulela isipiliyoni. Ngazizwa ngilangazelela futhi nginokungabaza, njengoba indaba yayiqhubeka. Ngathola injabulo nokwaneliseka lapho abalingisi benqoba izinselelo noma befinyelela emigomeni yabo.

Ngicabanga ukuthi imidlalo yendabuko ingasinda futhi ichume esikhathini sobuchwepheshe, ngokuthi kujwayele amafomethi edijithali, kufakwe ama-twist esimanje, kukhuthazwe ukuxhumana nomphakathi kanye nokwakhiwa komphakathi, nokugcina amagugu amasiko.

Umdlalo engangiwudlala ngakithi sisakhula, kwakuwumdlalo wenduku, lapho kwakwenziwa, mhlawumbe kuthathwe isigodi sizoqhudelana nesigodi sethu. Ngaleyo ndlela-ke, lapho imiphakathi ehlukene yasey'godini ey'hlukene yayihlangana, kudlalwe wona-ke lo mdlalo wenduku, ukuze kubonakale ukuthi ubani oyingqwele phakathi kwezigodi ezimbili.

Ngingenza isiqiniseko ukuthi imithetho ngiyigcina ilula futhi icacile, ngisebenzise okubonwayo kanye nemiboniso, ngibadalise umzuliswano wokuzilolonga, ngethule imithetho eyodwa ngesikhathi, ngenze kube mnandi futhi kukhuthaze imibuzo. Le ndlela ibasiza ukuthi baqonde futhi bajabulele igemu ngaphandle kokuzizwa bekhungathekile.

Amanye amathuluzi engingawacabanga ukuwasebenzisa iwebhusayithi, isibonelo, u-Shopify, ngoba khona kwenkundla yezokuxhumana njengama-Instagram no-Facebook, amathuluzi ochwepheshe, kuya ngebhizinisi lami, kube izinkundla zezitolo eziku-inthanethi ey'fana no-Amazon-i, bese kuba ne-software ye-accounting. La mathuluzi angangisiza ukuthi ngisungule umkhiqizo wami ufinyelele kumakhasimende, futhi uphathe ibhizinisi lami ngempumelelo.

Uzwa ukwaneliseka, ukubona indalo yakho iphila, nokugcwaliseka ngendlela emangalisayo. Kanjalo, nenqubo yokudala ingaletha injabulo, ube nokuziqhenya ngekhono lakho kanye nemizamo oyenzayo emsebenzini wakho. Uzwe uveza ubuciko kukuvumela ukuthi imicabango nemizwa nemibono yakho ukudwebe phansi.

Yebo, miningi kakhulu imidlalo engingayicabanga. Omunye nje umdlalo okuthiwa i-hanabi, lona umdlalo wamakhadi wokubambisana lapho abadlali banikezana imikhonto ukuze bakhe isibonisi esihle seziqhumane. Eminye imidlalo yokwakha ukuthenjwa okuthiwa i-trust walk, umdlalo lapho umdlali oyedwa evalwe amehlo, futhi ozakwabo abaqondisa izithiyo ezithuthukisa ukwethembana nokuxhumana. Eminye imidlalo, imidlalo eziyisipoki, umdlalo webhodi wokubambisana lapho abadlali besebenza ndawonye ukuze bavikele idolobha ezipokweni ezihlaselayo. Le midlalo ingasiza izingane zithuthukise amakhono empilo abalulekile, njengokubambisana, ukwethembana, ukuxhumana, nokuxazulula izinkinga.

Mhlawumbe ngokufaka ukudla okunomsoco ohlelweni lwezemfundo, kukhulunywe nezimennywa ezifana nama-dieticians nama-nutritionist, ezemidlalo, kwenziwe imisebenzi yezandla emakilasini, imsebenzi efana nokupheka nokuhlela ukudla. Nese kuthi ukuvimbela ukulimala, kufundiswe ngezimiso zokuphepha, ukuqwashisa ngokulimala kanye namasu okuvimbela, ukuqeqeshwa okuyisisekelo kosizo lokuqala. Ngokuhlanganisa la masu, izikole zingakhuthaza imikhuba enempilo nokubamba iqhaza kwezemidlalo okuphephile.